Tinomboro leti munhu un'wana na un'wana a nga ti tirhisaka ku fona, ku kota ku ku kota ku kuma ku pfuneka hi xihatla. Naswona ku na mimovha yo karhi leyi mfumo yi yi tirhisaka, ku kota ku pfuna vanhu, lava va nga etinkingheni hi xihatla.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku, a ya vona ti-social worker kumbe ti-psychologist. Ku kota ku pfuneka ku, a nga vulavula hi mhaka leyi nga n'wi endlekela. Va kota ku n'wi vulavula na yena hi ndlela leyi a nga ta pfuneka hi yona. Naswona, ku va a swi twisisa leswaku mhaka leyi nga n'wi endlekela i mhaka leyo biha swinene. Naswona munhu loyi a nga swi endla i fanekele ku va a khomiwa a ya ejele.

Magoza lama ma nga tekiwaku i ku sungula ku ti endlela mimirhi ya hina eAfrika-Dzonga. Hikokwalaho ka ku, ku ku tirhisa mimirhi leyi humaka eka tiko rin'wani a Afrika-Dzonga, hi swona swi swi swi va na ku vangela eka minkarhi yin'wanyani, ku mimirhi yo karhi hi kuma yi yi ri karhi yi durha swinene.

Mina ndzi ehleketa leswaku swakudya leswiwani, i ntirho lowu wa kahle swinene. Swakudya leswiwani swa pfuna eka rihanyo ra vana ene, nakona swa pfuna eka vana lava va va va ri exikolweni, va nga ri na mali yo kota ku ti xavela swakudya. Ku va kota ku dyondza va nga va nga khomiwanga hi ndlala.

Hikokwalaho ka ku, mavabyi a ma fani. Ku na mavabyi lama ma nga ta lava vutshunguri bya ndhavuko, ku na mavabyi lama nga ta lava vutshunguri byin'wana.

Mina ndzi ehleketa leswaku, ku na ntshikelelo wu kulukumba swinene ehenhleni ka vavanuna eka miti leyi va tshamaka eka yona kumbe mindyangu leyi va humaka eka yona. So minkarhi yo tala va tirhisa swidzidziharisi swo karhi, hikokwalaho ka mi ntshikelelo leyi va hlanganaka na yona emakaya.

Minkarhi yin'wanyani tilayeni a ti fambi hikokwalaho ka ku, a vatirhi lava va nga kona eka xibedhlele xo karhi a va ringanelangi. So minkarhi yin'wanyani, ni nga ku ku nga hayariwa vanhu vo ringanela eka xibedhlele xo karhi, ku va va kota ku pfunetana ku tirha ku tilayini ti hatla ti famba.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku munhu un'wana na un'wana, u fanele ku hanya kahle a hanya vutomi bya yena kahle. Ende naswona, swi na nkoka swinene ku tanihiloko i ri muni, i tiveka emahlweni, i veka rihanyo ra wena emahlweni hi ku hambana na timhaka leti ti ku vekaku eka ti-situation to fana na teto

Xo sungula lexi ni nga xi endlaku i ku tshama hansi ni vulavula na yena. Ndzi twisisa ku tiphilisi letiwana, i ta mani ene yena i ti kume njhani? Ende i le ka i le ka shiteji lexi hi sweswiwani ku va a ti kuma a kha a tirhisa tiphilisi teto? Loko ni kumbe tinhlamulo ta sweswo, lexi ni nga ta yisa emahlweni n'wi hlamusela xona, i ku ti hlayisa eka mavabyi ma switsongwatsongwana. Ku ti hlayisa hi ndlela yo tirhisa ti-condom, loko a ya emasangwini ku tisirhelela eka mavabyi ya switsongwatsongwana.

Mina ndzi vona swi antswa ku va vayisiwa eka ndhawu yo karhi, laha va nga ta hlayiseka kona. Hikokwalaho ka ku, va vanhu lava va va hlayisaka i vanhu lava va nga na vudyondzi kumbe vutivi byo hlayisa vanhu vo tani.

Nkoka wo endla vutiolori evuton'wini, i ku ti olola na ku tiyisa rihanyo ra wena. Ku ya fika laha i nga ta hanya malembe yo hlaya nyana ku hundza eka fifty years.

Mina ndzi nga swi sapota. Ni nga yima na swona hikokwalaho ka ku, ku na swilo swo tala leswi vana va ti kumaku va nghene eka swona kumbe na hina vanhu va kulukumba yi nghene eka swona hikokwalaho ka ku pfumala vutivi bya swona. Ku va na vutivi bya xilo xo karhi, a swi vuli ku munhu u endla xilo xo karhi. Ko va vutivi lebyi a nga ta byi tirhisa ka nkarhi lowu n'wana waloye a nga ta lava ku byi tirhisa hi wona mara, a ri na vutivi ku ku ri swilo swi endlisiwa ku yini.

Va fanekele va vhumba ku sungula ku nkingha yi le kwini. Va kota ku ku ta na swo pfuna, swo kota ku pfuna nkingha yo karhi. Ku hlohletela khombo, ku tlhantlhamula milawu ya vuxokoxoko, ku lawula ndhawu ku hlayisa vaakatiko swiboho swa nawu ni matsalwa.

Mina ndzi vona ku nga ri na nkingha. Kambe swi kahle ku tirhisa swilo swin'we hi nkarhi wun'we, i ta kota ku vona ku xi ku pfuna ku fika kwini. Loko u swi hlanganisa swi ri swimbirhi hi nkarhi wun'we, i ta hetelela i nga swi tivangi emakumu ku hi xihi lexi ku tirhelaka na lexi xo ka xi nga ku tirheleku.

Xo sungula munhu i fanekele a tshama a mbale mask. Ngopfungopfu loko a ri a handle, kumbe a ka ndhawu leyi ku nga na vanhu van'wanyana. Kumbe na loko a ri eka ndhawu leyi ku nga na munhu loyi a nga na vuvabyi bya COVID-19. Xa vumbirhi swi na nkoka swinene ku tshama munhu a ri karhi a hlamba mavoko hikokwalaho ka ku, swilo leswi hi swi khomaka kumbe leswi hi swi tirhisaka, a hi swi tivi ku swi tirhise hi mani, kumbe vuvabyi tshame hambi eka swona eka switirhisiwa sweswo. Se swi na nkoka swinene ku hlamba mavoko, kumbe ku sanitizer hi minkarhi hinkwayo.

Ku hunguta vukungundwani. Ku va vaakatiko lava va tshamaka eka tindhawu to karhi va nga tirhisana na maphorisa kumbe ku pfuna maphorisa, ku loko va vona swilo swo fana na sweswo swo ka swi nga ri enawini, va kota ku fonela maphorisa. ku va na ti thekinoloji to karhi leti ti nga ta kota ku pfuna maphorisa.

Mina ndzi vona swi antswa. Hikokwalaho ka ku ka swilo swo tala leswi endlekaka evuton'wini bya munhu un'wana na un'wana, minkarhi yo tala ku va ku nga ri na vutivi byo karhi. Leswi leswi swi endlaku ku swi hetelela swi fike ka, ka ku va munhu a ti kuma a ri na khwiri. Se loko ku ri ve ni a dyondza swo wa hi swona exikolweni n'wana, u ta kula a ri na vutivi byo karhi ku ri loko a nga lavi n'wana i fanekele a endla so na so.

Yi nga tirha tin'hweti to hlaya after u tshikile kumbe lembe. Swiya hi ku a wu tirhisa ya njhani ndlela yo yo sivela vuyimana.

Mina ni vona hi nga ri ku hunguta swilo swo fana na sweswo, ku faki, ku hiriwa vanhu lava va nga na vuxokoxoko hi swakudya. Vanhu lava va nga ya exikolweni ku swekela vanhu van'wanyana. Vanhu lava va nga na vutivi kumbe vutlhari kumbe dyondzo, yo kota ku swekela vanhu. Ivi ku tlhela ku va na vakamberi lava va nga ta ta va ta kamba ndhawu leyi ku ku tirheriwaka eka yona kumbe ndhawu leyi ku swekeriwaka eka yona.

Swi hambana hi ku emadorobeni ku na tindhawu to tala ta vupfuneki. Hikokwalaho ka ku, ku va ku ri na vanhu vo tala lava va tshamaka edorobeni. Emakaya, ku va ku nga ri na tindhawu to tala. Hambi tindhawu to va ti tele, minkarhi yo tala ti va ti ri kule na vanhu.

Mina ndzi vona swi ri na nkoka swinene. Hikokwalaho ka ku vanhu va vatsoniwa a va talangi. So ndzi vona swi nga fanelangi ku va yima tilayeni to nghena eka swihambukelo, na vanhu lava va kotaka ku ti yimela. So swi nga ha na antswa vona va akeriwa swihambukelo swa vona etlhelo, ku kota ku hatla va swi tirhisa loko va lava ku swi tirhisa.

Mina ndzi vona hi nga ri ku ku ngetela vatirhi lava tirhaka eka tindhawu teto, swi nga antswa. Ku kota ku hatla va hlamula riqingho loko ri nghena.

A ndzi ri na rona ripfumelo. Kambe eka nkarhi wa sweswiwani, a na ha ri na rona. A na ha ri na rona hi mhaka ya ku, ndzi swi vonile ku a swi tirhi kumbe mina a swi ndzi tirhelangi.

Ku yisa vanhu. Ku yisa vakamberi va ya va kambela lomu va tirhaka kona, ni vona swi nga antswa. Ku yisa vakamberi va ya kambela kusuhi na lomu va tshamaku kona. Hikokwalaho ka ku ka minkarhi yin'wanyani, vakamberi va va va ri kule na na na vanhu vo karhi. Hikokwalaho mi kuma ku vanhu vanhwanyana, va teka nkarhi ku kamberiwa.

Mina ndzi vona hi nga ri swilo swo tani swi kona swa hanya. Ku va ku, a hi na matihlo yo swi vona. Ni vulavula so hikokwalaho ka ku, na mina ndzi ni nga ti kuma eka mhaka yo fana na yaleyo. Kambe loko se ni ta va ni basisiwile ni hlambisiwile hi swilo swo karhi, ni vuye ni vona ku ni cinca evuton'wini bya mina.

Wu pfuna ku langutisa rihanyo ra manana ni n'wana wu pfuneta ku kurisa n'wana kahle wu hunguta vuhlayiseki bya swiphiqo loko ku velekiwa wu nyika wu nyika nkongomiso hi ndlela yo tshama u hanyile ku lunghiselela kahle nkarhi wa ku veleka na ku tiyisa ku tshama ku ri na vutivi lebyi faneleke.

Ni nga n'wi hlamusela leswaku a hi se va na vuxokoxoko lebyi nga helela ku hi nga tiyisa ku i karhatiwa hi yini hikokwalaho ka ku a hi na michini leyi nga hi pfunaka ku hi va na vuxokoxoko lebyi heleleke ku hi nga kota ku n'wi hlamusela ku i hluphiwa hi yini.

Murhi wa xintu lowu ndzi wu tivaka i muhlonyani i murhi wa ntumbuluko lowu tirhisiwaka ngopfu ematikweni ya Afrika-Dzonga naswona wu tirhisiwa ngopfu hi Vatsonga ni switshunxo swa vona. Ku tirhisa ka wona wu tirhisiwa ngopfu ku horisa mavabyi ya miri tanihi nkhuhlo, mavabyi ya swihlahla, makhombo ku va ku vava ka khwiri ni switsongwatsongwana leswi khumbaka miri.

Ndzi vona onge mfumo wu nga ha wu nga ha pfuni hi xiphemu kambe wu nga pfuni hi ku ringana eka xiyimo xo hlayisa munhu loyi a khunguvanyiseke emiehleketweni ni le mirini leswi ndzi swi seketela hi ku pfumaleka ka switirhisiwa swa rihanyo ro tshembeka eka vanhu hinkwavo, ku pfumaleka ka ntlawa lowu kongomisaka eka miehleketo, ku chaviseka ka mavabyi ya miehleketo hi ndhavuko, ndhavuko na vusiwana swi tlulela swi tlulela emahlweni.

Hi ku vona ka mina ku nga lavi ka vana va sweswi miroho swi vangiwile hi swilo leswo fana ni matsalwa ya swakudya lama tsakisaka ngopfu, ku pfumaleka ka dyondzo ya swakudya endlwini, ndlela leyi miroho yi lunghiseteriwaka ha yona, tikombiso leti vana va ti vonaka eka tona, vun'we lebyi nga kumiwa eswikolweni, swifaniso swa ti-advertisement.

Ku kumiwa social relief distress ya three hundred and fifty, ku va na disability grant ya two thousand one hundred and eighty, ku va na care dependency grant ya two thousand one hundred and eighty.

Timhaka to pfumaleka ka mali ti nga dlaya swinene rihanyo hikokwalaho ka ku chava hi minkarhi hinkwayo, khombo ro nghena eka gome, ku kula ka ku tikarhatela ngopfu ku hanya, ku biha ka vuxaka ni van'wana, ku sungula ku tirhisa swidzidziharisi.

Vavabyi va Dementia va na swikhombo swo tala eka ku lawula miri ya vona, hikokwalaho ka ku ka ku hoxa vutivi na ku tsundzuka ku hlula ka mintlhamu ya miri. Ku hlula ka mintlhamu ya miehleketo swiphiqo eka ku tirhisanela na van'wani ku hlanganisiwa ka miri.

Ku lemukisa rihanyo ra mianakanyo i swa nkoka, hikwalaho ka swileriso swin'wana na swin'wana swa nkoka wa yona eka vutomi bya hina hinkwenu, hi ku tiyisisa ku kula ka miri hinkwawo. Ku pfuna eku ku pfuna ku tirha na nhluvuko. Ku sirhelela eka swiphiqo swa mianakanyo, ku tiyisisa vuxaka ni vutomi ku hluvukisa ku tshama ka hina.

Swikolo swi na ntirho wo kunga wo tlakusa rihanyo ra miehleketo eka swichudeni, hi ku dyondzisa hi ku kongoma. Ku hlanganisa ku vulavula hi mianakanyo, ku tiyisisa ku sirhelela swichudeni, ku pfuna hi mitlangu yo karhi, ku languta swilo swin'wana, ku tirhisa thekinoloji.

Vanhu lava va tshamaka ematikoxikaya va nga kuma mimirhi yo ti hanyisa hi ku tirhisa mimirhi ya ximunhu. Ku tirhisa swihlahla na swimilana, ku yima eka tindzawulo ta rihanyo ta mfumo. Ku tirhisa thekinoloji, ku tirhisa na miganga ya le makaya. Ku tirhisa swiakiwa swa NGO, na na swikweleti.

Ku tolovela ku vulavula hi mintlhaveko ya hina, hambi yi ri ya ntsako kumbe ya ntshikelelo, swi na nkoka hikokwalaho ka ku swi pfuna ku twisisa ku hlayisa muntima, ku aka vuxaka, ku tiyisisa vutomi, ku pfuna van'wani na ku tivisa.

Nseketelo wa ndyangu wu nga va na matimba yo pfuna eku hluleni ka ku tirhisiwa ka swidzidziharisi, hi ku va na xiyimo xa ku tiyisela. Ku vonisa leswaku ku na swin'wana leswi nga, swi nga na rirhandzu. Ku lwisana ni ku ni ku hluleka ka moya. Ku sirhelela eka ku ti sirhelela eka swidzidziharisi.

Ku pfumaleka ka switoko swa mimirhi swi nga va na mikhwa leyi yo biha eka rihanyo ra va ra vavabyi, hi ku hluleka ku lwa na tinhlozo. Ku hluvukisa swidzidziharisi na ku angarhela ka timbanga ta vuvabyi.

Ku durha ka mimirhi swi nga endliwa, hi swikumiwa swa ikhonomi, tipolotiki na swirho. Swikumiwa swa nhluvuko, swikumiwa swa vanhu, swikumiwa swa thekinoloji.

I nseketelo wa ndyangu wu na ntirho wa matimba loko munhu a sungula mimirhi yo tshungula ntshikelelo wa mianakanyo, hi ku pfuna ku tiyisela ka munhu. Ku languta swiphiqo swa moya, ku nyika nseketelo wa moya, ku sirhelela eka swilo leswi nghenisaka eka ntshikelelo, ku pfuna ku ya etibangeni, ku tisa vutomi bya xiviri, ku lwisana ni vusiwana.

Loko munhu a chava ku sungula mirhi yo tshungula ntshikelelo wa mianakanyo, xitsundzuxo lexi ni nga n'wi nyikaka xona i ku, mirhi yo tshungula ntshikelelo a hi nchumu wo biha, yi fana na mimirhi yo tiyisela vutomi. Ku chava i swilo leswi tiyisiweke kambe mirhi yi pfuna ku hlula swona. Mirhi a yi endli leswaku u va munhu un'wana yi pfuna ku ku vuyisela eka wena.

Leswinene i ku i ta kota ku pfuneka u nga hakelanga mali yo tala kumbe i nga hakelanga mali. Vubihi i ku i ta pfuneka endzhaku ka nkarhi wo leha, kumbe minkarhi yin'wanyani na lava va ku pfunaka va nga vulavuli na wena kahle.

Mina ni nga swi endla hikokwalaho ka ku ni twisisa ku mimirhi leyi dokodela a ni nyikaka yona, ku ni yi tirhisa i mimirhi yo pfuna mina, i mimirhi yo hanyisa mina, i mimirhi leyi nga ta vuyisela mina eka vumina bya mina.

Mina ni nga n'wi tsundzuxa leswaku hambiloko a ri karhi a a zama ku tshungula vuvabyi hi mirhi ya xintu a nga tshiki ku ya eka swibedhlele swa mfumo ku ya phaka tiphilisi ta HIV, ku fikela laha yi helaku emirini wa yena. Kumbe ku fikela laha yi nga ha vonakiki emirini wa yena.

Ni nga kombela mfumo eka ndzawulo ya tliliniki, timbanga ta nseketelo wa moya, murhangeri wa muganga, xandla xa mfumo, tindzawulo ta vutomi bya moya ta tidyondzo.

Mina ni vona i nga ri va va na tingana hi ku chava ku vanhu va ta ku yini. Hi ku hi ku va va nga lavi ku tirhisa mimirhi yo karhi emirini ya vona.